Ngexesha le-load shedding into eyayisinceda kakhulu ndaye ndathenga i-pocket router, ndathenga ne-power bank. Zona ke zinceda ekubeni kokuba nokuba umbane umkile kodwa yona iWi-Fi iyaqhubekeka ngoba iyatshajiswa i-pocket router, ihlale igcwele. Ukubana ifuna ukutshajiswa usebenzisa i-power bank ekuyitshajeni. Loo nto ithi uqhakamishelwano lwakho alungeke luqhawuke.

Bungabubi ubom ngaphandle kwe-smartphone. I-smartphone siyinto yonke ngoba sewudinga ulwazi uyakhangela ulwazi kwi-smartphone, ikhawuleze ikunike impendulo. Ayifani nencwadi apho kuzomele uphenye uphenye, i-smartphone uyacofa ikunike impendulo. Izimatifowuni zangoku akudingeki nokuba ucofe, uyambiza nje uSiri akwenzele akusetele ialamu, akwenzele zonke izinto, akucofele akucofele. So bungabubi ubom ngaphandle kwe-smartphone kakhulu.

Ihlobo lokucebisa amantombazana kukubaxhobisa ngeengozi nangabantu abagade abazungula ichele kwi-intanethi. Ubaxhobise nangokubiwa kwamabhinqa, ubaxhobise ngoozungula ichele abathengisa ngamabhinqa, bababe, bathengise ngabo kwamanye amazwe. Ubaxhobise nangabantu ababaloba ngemali khona ukuze babathengisise ngomzimba. Ibalulekile kakhulu loo nto, bakhule benolwazi.

Ukudlulisela iindaba koonomathotholo kubalulekile. Abantu abanintsi abadala basakholelwa kunomathotholo. Yeyona hlobo lunxibelelwano ababelusebenzisa kudala, basalusebenzisa nangoku ukumamela iindaba ezisematheni. Kulula ke ukuba zifikeleleke nakwiindawo ngeendawo kwezixeko ngezixeko xa ipapashwe kunomathotholo.

Kudala kwakusungulwa kusetyenziswa amaphephandaba ukuhambisa ulwazi neendaba ezisematheni kodwa utshintsho elweza neemfonomfono kwayenza yalula loo nto. Ngoba kwakumele ukwazi ukufikelela ezixekweni nasezivenkileni ukuze ukwazi ukuthenga iphephandaba, abanye babengenayo imali yokuthenga, abanye babengakwazi ukufunda babexhomekeke ebantwaneni nakubantu abayileyo esikolweni khona ukuze babafundele amaphephandaba. Kodwa iminxeba yenza kube lula ukuhambisa iindaba ezisematheni kakhulu ngoba utsala umnxeba uhambise iindaba, zibe sezifikile.

Idatha iyadura kakhulu kona, okungumcelimngeni kukuba iphelelwe lixesha. Abantu abanintsi barhola kanye ngenyanga, kuye kube buhlungu ke ukuba uyithenge idatha iphelelwe lixesha ngoku sowuyithengile. Sibulela ukuba kufike iWi-Fi ngoba yona ayiphelelwa lixesha, nokuba kunini enyangeni iyawuhlala isebenza. Ayifani neWi-Fi ephela phakathi okanye iphelelwe lixesha umntu esadinga uqhakamishelwano ngeintanethi.

Andinokuva kamnandi ndibe ndinayo i-smart TV ndibe ndinayo neWi-Fi ukulungiselela unxibelelwano. Kona kona izinto zethekhnoloji zifuna ube uyaziqonda ngoba kuza kumele udawunlowude i-app elungelene nale nto ufuna ukuyibukela ezawube ixhaswa si-smart TV okanye i-tablet. Zizinto ke ezo ezifuna oochwepheshe kwithekhnoloji.